Umehluko phakathi kwe-TV yesathalayithi nalabo bakumasevisi wokusakaza bukhoma awukho kakhulu futhi, uma ungathi uyabheka i-TV yesathalayithi yona isakaza ezemidlalo kangconywana kunale yokusakaza bukhoma. Futhi uma uthi uyabheka iy'nhlelo ze-TV yesathalayithi zithi ukuphakamanyana ukudlula lezi zokusakaza bukhoma. Futhi amanani wakhona wale sevisi yokusakaza bukhoma atholakala kalula njengoba ukhona ukuthi ukwenze ngemakhalekhukhwini wakho noma kukuphi ukuthi usendleleni or noma uzihlalele endlini.

Ngingaklama inkundla ehlinzeka ngesolimi lwasendaweni ngokuthi ngisebenzise amakhodi olimi nesihlonzi sendawo. Njengoba isihlonzi sendawo kuzoba umuntu ojwayelekile emphakathini. Kanjalo kuzoba lula ukuthi ngifinyeleleke ukuthi kuthuthuke umphakathi lo esihlala kuwona.

Ngolwazi lwami ukhona umehluko phakathi kwesivinini sedatha ye-Three G, Four G, ne-Five G. Njengoba sazi ukuthi uma inamba iphezulu, isivinini naso sike sihambe siye phezulu kanjalo i-inthanethi isebenza ukuze ingabi nasince.

Ngingasebenzisa le datha engenamkhawulo ukuthi ngisakaze ezemidlalo njengoba kuyinto engiyithandayo. Futhi kanjalo ngingakhona nokusebenzisa imali encane kwidatha njengoba manje ngizobe senginedatha elingenamkhawulo.

Eya ngake ngayisebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi. Futhi izingqinamba engabhekana nazo yilezi zokuthi isivinini sayo se-inthanethi besi phansi kakhulu futhi, bengingakhoni ukwenza ezinye izinto lezi bengithokozela ukuzenza. Kanjalo ayivamisile ukuthi ibambe kahle uma uthi uxhumana nayo.

Kubaluleke kakhulu ukuthi umphakathi ube ne-Wi-Fi yamahhala. Ngoba kukhona izingane zezikolo ezingakhoni kahle emakhaya kubo futhi abavamisile ukuthi bangaba nemali yokuthi babe nayo imali yedatha. Ukuthi lezo zingane zikhone ukusizeka zenze imisebenzi yazo yesikolo. Kepha kanjalo uma kune-Wi-Fi yamahhala yomphakathi, lezo zingane zizosizeka kakhulu nazo zikhone ukufinyelela lapho zifuna ukufinyelela khona ngamaphupho wazo wesikole noma ngalokhu abafuna ukufuna ukuthi kusebenza kanjani.

Ngingayenza lokhu okuthiwa yi-Live Read. Kanjalo kuzobe kufundwa imilayeza ezobe ithunyelwe abalaleli ukuthi abanye abalaleli nabo bazokhona ukuzwa ukuthi baphawula kanjani nga lo hlelo olusuka lubanjiwe ngaleso sikhathi leso futhi, leyo milayeza leyo izofundwa uma kuyiwa ekhefwini.

Kubaluleke kakhulu ukuthi iziteshi zomsakazo zomphakathi zithulele uhlelo lwezomculo ukuthi nayo intsha ikhone ukuzibonakalisa, njengoba kunezigaba ezahlukahlukene zawo umculo. Kanjalo nomphakathi uzokhona ukuthi uzwisise indaba yokuthi imiculo ihlukile. Futhi kanjalo nentsha izokuthokozela loko njengoba nayo izokwazi ukuzibona ukuthi iyamukelekile emphakathini futhi bafuna nayo intsha ikhule.

Ngingazizwa ngithokoze kakhulu njengoba ngithanda wona amafilimu wakudala. Futhi kanjalo kuyobe kube lula ukuthi ngichazisele omunye umuntu ola phambi kwami njengoba ngizobe ngimenzela umdumo wakhona, ngixoxe inganekwane yakhona, ngiyicacise ukuthi kuzobe kwenzakala ini kuleyo filimu leyo. Kanjalo ngizovamisa nokuthi ngibambe amagama wabo abantu abazobe bahlela leyo filimu leyo. Ngimuchazisele nokuthi imnandi kangakanani umuntu ozobe aphambi kwami futhi, ngimbonise ukuthi yifilimu le ekuvamisile ukuthi kumele ayibukele makathola isikhathi.

Ngombono wami kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla ibe nemibhalo engasezansi njengoba nazi ukuthi kunamalimi amaningi. Futhi kanjalo kunezinto ezinokukhulunywa kodwa ungazizwisisi uma uzizwa bazikhuluma, uzizwe kahle noma uzibone kahle njengoba zizobhalwa kule mibhalo engase nzansi. Kanjalo bayakhona nokuthi isekele namanye amalimi lawo ongavamisile ukuthi uwazwisise kahle. Isiza kakhulu leyonto leyo, ukuthi kube nemibhalo engase nzansi futhi ikhone ukukwesekela amalimi amanye.